Kule sigameka ngizonethulela indlela engilungise ngazo iy'ndlela zami zokulima mayelana nesimo sezulu lesi esibhekane naso manje. Njengoba iy'mvula zinetha kakhulu kanje, ngibe nganciphisa indlela yami yokunethisela izitshalo ngoba mazingathola amanzi amaningi zingaya ekuphethelweni kokuthi zimosheke. Manje le simo lesi sezulu siyangisiza ngokuthi angisanethiseli ukudlulela. Manje izitshalo zami sezidinga imvula le sibhekane nayo ukuthi iyanetha yenza umsebenzi wami ibe ubelula ngaleyo ndlela leyo.

Abalimi abasafufuza banga bamba iqhaza lokukhinqiza okukhulu emnothweni njengoba kuyibo inhloko ye-economy, futhi kanjalo kuzoba yinzuzo enhle kabi kubo ngoba bazobe badla umjuluko womsebenzi wabo.

Indlela thina esiyisebenzisayo ngokuvikela nokuhlela isikhathi kwezitshalo phakathi kwethu nabantu abadala ukuthi abantu abakudala bona emphakathini wethu sibadingela ngoba banolwazi ukuthi izitshalo zithatha isikhathi esingakanani ukuthi zimile and nokuthi sizivikele sizivikela kanjani. And bona futhi basebenzisa amathulusi laba wakudala, hhayi izinto eziwumshini. Thina-ke intsha sisebenzisa umakhalekhukhwini wethu ukuthi sikwazi isimo sezulu sime kanjani izitshalo zidinga amanzi nini, kanjalo kanjalo kanjalo. Isikhathi sethu sisihlela ngokuthi izitshalo zona kumele zivikeleke kanjani nokuthi zikhuliswa kanjani.

Ezinye izindlela esikhundleni sesikhumba sendabuko ukuthi ku-akhiwe amafemu, kuqashwe abantu abaningi kanjalo kuzokhona ukukhinqiza izikhumba eziningi ngesikhathi esincane.

Izindleko ezinkulu abalimi abasafufusa ababhekane nazo. Bangazinciphisa ngokuthi bazise uhulumene ukuthi badinga imishini futhi badinga nemali yokuthi bakhone ukubhadala laba abanye abalingi, abalimi ngoba umphakathi wona usuyasiza bona abalimi laba abasafufuza. Ngokuthi nawo ufunde amakhono wokwazi wokwazi ukulima ukuthi imfuyo izokhona ukuhlala emphakathini.

Imifino engingafuna ukuyitshala engadini yasekhaya, u-anyanisi, utamatisi, noklabishi. Ngoba yiyona imifino elula ukuthi uyinakekele futhi iyenza, kulula ukwenza isishebo ngayo leyo mifino leyo emithathu.

Inzuzo yokusebenzisa uvolo ukuthi yona ikhona ukugcina amanzi ungezwa nokuthi kumanzi and futhi ikhona nokubambelela lokhu kokuthi kufudumale ukuthi imfudumalo leyo ingaphumeli ngaphandle. Ke ubungozi bayo bokusebenzisa uvolo ukuthi inokuhwebha esikhumbeni and uyizwe ngathi iqina qinile, futhi inokuthi ingahlali kahle esikhumbeni.

Lokhu engakubona ngenkomo uma izala ukuthi iqala yenze imidumo engajwayelekile, ihayize. Phezu kwalokho bese iyasukuma ngemilenze yayo ikhiphe ithole. Ithole liphuma linalokhu ngathi okwamafinyela nyana. Bese inkomo uma iqeda ukukhipha ithole uyayibona ukuthi iba nokukhululeka okunayo ukuthi le nto le beyingaphakathi kwayo beyikhula isiphumele ngaphandle.

Ngingakhetha lo hlobo le mfuyo lokufuya izimvu ngoba inezingxenye eziningi imvu. Ukhona ukusebenzisa uvolo lwayo futhi inyama yakhona inamakheli amahle ey'tolo lezi ezisemadolobhedeni. Ngapha kulula ukuthi ugeze indawo yemvu lapho ihlala khona ayingcolile ukufana njengengulube.

Ngolwazi enginalo nale sigameko engike ngabhekana naso ngokwesimo sezulu ukuthi kwayenza ukuthi isimo sezulu saletha iy'khukhula ezamosha izilimo zethu. Khepha manje sengifundile ukuthi kumele sizame ukuthi sitshale ngesikhathi sokuqopha. Sazi ukuthi imfuyo yethu nezilimo zethu sikhone ukuzilungisa ngesikhathi esithe sisihlelile futhi asidluleli phezu kwaleso sikhathi leso.

Ngeke ngizizwe kahle ngokuhlala eduze kwepulazi lezingulube ngenxa yokunqola kwazo.

Uvolo uvusa imizwa enamandla kakhulukazi kimi ngoba, imizwa yakhona ngingayichaza ngokuthi imizwa yemfudumalo, uthando nenhlonipho. Ngoba umama wami wayewumuntu ethanda ukuthunga ngawo uvolo esenzele amajezi nokwembatha njengezingubo nakho lokho.

Izinhlelo ze-hydrophoric kanye nezinhlobo zakhona ezahlukene . Yiko okusetshenziswayo ukuthi kutshalwe izitshalo ngaphandle komhlabathi. Futhi izinto ezinhle ngaloko ukuthi usebenzisa amanzi kangcono, amanzi wakhona ahlanzekile, futhi okubi ngakho lokho ukuthi kufuna abochwepheshe, abantu abanolwazi ukuthi ithekhinoloji isebenza kanjani ukuthi bakhone ukukwakhela kuleyo ndlela leyo yokubhekana nezitshalo.

Amasu ugogo uMaNtuli engingamunika wona angawasebenzisa ukunciphisa iy'ngozi ezingaba khona ukuthi angacala ngokugwema, adlulise, futhi aphinde amukele.

Uhlelo olungayenzela abantu abasha abafuna ukwenza imisebenzi yezolimo ukuthi kuqalwe ukulima ngokuqondile, vertical farming. Nokuthi bafundiswe nangayo i-hydrophonic le bebekhulume ngayo kulo phawu lolu oludlulile.

Mnumzane Phumlane Mdladla. Bengingafuna ukwazi ukuthi yiziphi izinhlelo zakho onazo mayelana ngesizini ezayo yokukhula kwezitshalo. Futhi bengifuna ukwazi ukuthi usebenzisa yiphi i-system yamanzi, ngokuthi unethisele izitshalo zakho, nokuthi yini ekwenze ukuthi usebenzise lokho. Engibona ukuthi singavumelana ngakho kakhulu ukuthi ngazi izinhlelo zakho lezi ozisebenzisayo, ngayo i-system yokutshala, yokunethisela. futhi nokuthi uzigcina kanjani izitshalo zakho uma sezivunile sezi kahle.

Izinselelo abangabhekana nazo nobunzima bokusuka ekulimeni iwayini okuvamile neliye ezandleni ze-organic, ukuthi izindleko zokukhinqiza futhi nohlelo lwamakhono kubasebenzi abazobe bakulelo pulazi lelo.

Abalimi bangakwandisa imisebenzi yabo ngokuthuthukisa amabhizinisi ezolimo ngokwenza .